Ke ka etsa hore ke ba dudise fatshe hore ba kgobe matshwafo ke kgone ho utlwa taba ya bona hantle. Mme ka mora moo re qalelle ho buisana hore na re tswela pele jwang ka taba ena. Mme ntho e nka etsang ke hore mohlomong nka ba nyollela mekgolo ya bona hanyane ka twenty percent di diporesente tse mashome a mabedi kapa ke leke ho etsa hore mosebetsi wa bona o be bobebe. Mohlomong ke ba ekeletse matsatsi a bona a phomolo, ke kenye ditshireletso tsane tsa molao tse ba tshireletsang hore ha ka lemala a kgone ho thuseha ka pelenyana.

O ka lekola mobu ka beke. Empa ha maemo a lehodimo a ka fetoha hara nako haholo ka tsela ele horeng ha ena lokela seo o batlang ho se jalla mobung oo. O tlo lokela hore o lekole ka letsatsi, o sheba hore na sebaka sa moo tla jallang teng ho a lokela, le hore se o tlabeng o se jetse se tla tsitsa mme se hole hantle ka tshwanelo.

Dumela rapolasi. Ke ka thabo e kgolo ho tswa ho rona ba tsa temo ho tsebisa hore polasi ya hao e kgethilwe hore e tle e thuswe ka tsa temo. Mme ka ha jwale polasi ya hao e le yona e kgethehileng e le mobu o motle, re ipelaetsa hore re tla tla re o fa dipeo tsa meroho le ditholwana jwalo jwalo. Mme re tla tla re o bontsha hore ditho ka ding di dula sebakeng se le seng jwang le hore di tlatla di lokela ho shejwa ka nako e feng di lekolwe hantle. Ke a leboha.

Nka kgothaletsa Ntate Kolobere hore a kenye fentshe e ntjha mme hodimo a kenye terata tsena tse keneng tsa motlakase. Terata tseo ke tsona tse tla thibelang boshodu bona bo bokana kana. Mme a etse bonnete ba hore o ba le balebedi hammoho le di-camera. Balebedi ba o ba tsebe ho mo katela polasi ya hae, ka hlakoreng leleng di-camera di kgone ho lekola bana ba utswang ba tsebe ho tshwarwa ha ba tholahala. Bakeng sa batho bana ba utswang bona, ke ba kgothaletsa hore ba mpe ba ikopele eseng ba inkele, ba ikopele. Le hape, ba etse hore ba kope mesebetsi hoba ka nnete ha bana le ho hong, ba keke ba utswa ha bonojana ha bana le seo e leng sa bona.

Dumelang baahisane ba ka. Ke a kgolwa le sa ipotsa hore ke le bitseditseng kajeno lena. Ke le bitsedtse taba e bohlokwa haholo. Taba e nkgahlileng eo ke boneng hore ke arolelane le lona. Ka hodima di-flat-e tse ding tsa batho, ke bone ka nnete ba entse ntho e ntle haholo ya hore ba etse dirapa. Jwale, ke ne kena le tlhahiso ena hore ho kaba jwang ha re ka etsang dirapa e be ba di-flat-e tsa rona di ba ntle kaofela. Hape re a tseba hore dintho tse jetsweng jwalo ka dipalesa di tlisa monko o motle, o nkgang ha monate, o fresh-e. Jwale ha re ka etsa hoo, re ka phelang ka kgotso re le .

Batho bao ba le bang ba ka se kgone ho lema polasi tseo. Ka ha polasi ke ntho e kgolo haholo mme e hloka thuso ya batho ba bang. Jwale ha re ka lokela hore re be le dipolasi kaofela, ka nnete ha se kaofela ha rona moo re ka kgonang ho di hlokomela. Ee, re a tseba hore mohlomong malapa a rona ka re thusa empa ha se rona kaofela moo eleng horeng rena le maloko a rona. Nako tse ding o ka fumana hore batho ba bang ba dula ba le bang, jwale ha bano kgona ka nnete hore ba leme mapolasing ao ba le bang. Ba ka kgathala ha nako e ntse e ya, ebe mapolasi a bona a hlahlabela.

Pula eo e tlo ba bohlokwa haholo mobung le dijalo ka kakaretso. Mobu o tlo kgona ho nolofala hantle ka hare mme o tshware metso ya dijalo. Dijalo tsona di tlo nonopela hantle, di hole hantle di matlafetse. Mme ka nako ya kotulo di tlo tswa di le ntle haholo mme di butswitse hantle.

Ke a le dumedisa basebetsi ba ka ba tshepehileng. Ke le bitsitse tjena ka taba ena ya dipudi tsena tse dulang di nyamela. Jwale ke ne ke nkile qeto ya hore ke tla nka bana ba nang le mangolo a bo security eo bona ba nkatelang polasing ena. Mme ke tla kenya di-camera le banang le mangolo ao a di-camera hoba ke bone hoya ka di CV tsa lona. E tlaba bona jwale ba tla qalellang hore ba nkatele polasi ba shebile di-camera. Ke tlo kenya le fentshe e nang le terata ena ya motlakase hore ho ske hwa hlola ho keneha ha bonolo mona polasing. Ke a leboha.

Mofuta ona o motjha wa terekere o hantle haholo ebile o molemo haholo ka tsela ya hore o fokotsa mosebetsi o mongata. Ya bobedi, ke hore e etsa mosebetsi ka makgethe ho feta ka mokgwa oo motho ana a ne a kekeng a kgona ka teng. Ke thabela haholoholo tabeng ya hore ha o sebedise batho ka thata, o etsa hore le mosebetsi o fele ka pelenyana. Terekere ena e etsa le hore ha o kentswe order-a, order-a e fumaneha ka pele, tsohle tse jetsweng di etsehe ka pelenyana ka nako e tlabeng e behilwe. Mme e thusa le ka hore ha ho sa tla shejwa hore mohlomong hona le phoso e etsahetseng ya motho.

Ke ha ba ka qalella ho lema mobu wa bona. Ba jala ditholwana le meroho ka o fapana ya tsona.

Temo ke yona e matlafatsang moruo wa naha ka ha batho ba tla itjhebela temo tsa bona ntle le ho batla ho batho ba bang.